Emgidini kunxitywa imibhaco, kuxhomekeka ke kwiindawo ngeendawo. Abanye abantu banemibhaco eyimibala ethile eye inxitywe xa kukho umgidi. Kwezinye ke iindawo ezinamagqobhoka kunxitywa ke umbhaco noba unjani na. Kwezinye iindawo abafazi banxiba isikhakha.

Xa upheka ipapa kukuqinisekisa ukuba umlilo wakho awukho phezulu kakhulu ngoba sifuna ipapa yakho ivuthwe, ibhadle, ingakhange itshe. Kuyafuneka ke ubenalo nephini ozawubonda ngayo laa papa ukuze izamiseke kakuhle idibane.

Urhulumente kufuneka enze amathuba engqesho ezilalini, aphucule needolophu zasezilalini. Kuba uthi umntu noba uyaphangela athi xa efuna ukwenza iinto zakhe kunyanzeleke aphele engena kwezi dolophu zinkulu ngoba kaloku iindawo zethu, iidolophu zasezilalini aziphucukanga, azinazo iivenkile ezisetyenziswa ngabantu. Into ebalulekileyo kuqala, makwenziwe imisebenzi. Ithi ke ngoku xa amathuba omsebenzi ekhona kuphuculwe iidolophu ezi ukuze sibe nendawo yokuba imali yethu siyisebenzise khona singakhange simke siye ezidolophini.

Ukuba ingakhuthazwa into yokuba abantwana beelwimini neemvelaphi ezahlukeneyo bahlale bafunde kunye inganefuthe elihle kakhulu eMzantsi Afrika, ingakumbi xa sijonga imveli yethu yocalucalulo. Singafundisa abantwana ukuba bakhule behloniphana, beyamkela into yokuba kweli lizwe lethu sineelwimi neemvelaphi ezahlukeneyo kwaye ayikho ebaluleke ukogqitha enye.

Abantu abatshaya iziyobisi baxhaphakile ngoku ezilokishini. Abakhethi xa befuna ukuphanga inkunzi, abakhathali noba ngumtana wesikolo, noba ngumntu omdala. Eyona nto indixhalabisayo kukuba kukho izikrelemnqa ezilinde nje abantu abazoba ngamaxhoba ukuze bona bafumane into yokutshaya.

Ukutya endikuthandayo kwaye endingathanda ukuzama yibriyani yamaNdiya. Kudala ndibona kula makhasi amanxibelelwano xa kuphekwa laa briyani ibanjani. Ndiye ndivele ndiyibawele ngoba kudityaniswa izinto ezithandwa ndim kakhulu, irayisi nenyama. Ndithanda nokuba xa beyipheka le nyama yabo inintsi. Umntu akathi xa ephakelwe afumane nje iqatha elincinci, uphakelwa uxole apha entliziyweni.

Kubalulekile ukuba sizazi isiduko zethu ngoba iziduko zethu zithetha ukuba singoobani, zisixelela ngathi. Uba uyamamela xa umntu ezithutha, ubalisa ibali ngookhokho bakhe. Akekho umntu oyaze awuzazi azazi uba uyaphi engayazi imvelaphi yakhe.

Eyona ndlela ilula endinokucacisela ngayo mhlobo wam kukuba nje kubonisa intlonipho. Amadoda awuthethi nabantu abadala uthwele umnqwazi. Amadoda, uzawubona naphayana endlini, abathethi bethwele iminqwazi. Umnqwazi awungeni endlini. Uthi ke xa uphume phandle uzithwalele umnqwazi wakho kodwa xa uzawuthetha nomntu omdala okanye ungena endlini kuzawunyanzeleka ukhulule loo mnqwazi ukubonisa intlonipho.

Ulutsha lakudala lalungamjongi umntu omdala emehlweni xa bethetha okanye xa ethetha. Naxa kukhwelwe inqwelo, ibhasi, okanye noba kusemcimbini kufike umntu omdala uya uphakame umncamele eso situlo sakho, nomntu omdala akasindwa ekhona umntana. Abantwana bakudala babethumeka, aye umntu ethunywe ngumntu omdala engakhange ajonge ukufumana nto, ulutsha langoku lifuna ubhatalwa. Ulutsha lakudala umntu omdala yayingumzali kuwe noba ngubani na, noba awumazi, uthi ke xa udibana naye umphathe okomzali wakho.